Mna ngokunokwam, ewe kudala ndangena kwiindawo zokutyela ezineWi-Fi kodwa xa ndicela iWi-Fi andikaze ndingayinikwa. Lona umbuzo eyi, ndingawuphendula ngolo hlobo. Iindawo ezinintsi endingena kuzo ndiyotyela, iWi-Fi isebenza simahla nephasiwedi ifike ibhaliwe edongeni uyibone. Isebenza simahla, mhlawumbi ukalelwe elo xesha uba uyisebenzise ixesha elingange-two hours. Xa kuphela loo two hours iyaphela, bakunika mhlawumbi u-seven hundred megabytes ukuthi ungamsebenzisa. Enkosi.

Ndicinga into eyenza konke oku kukubana iimuvi zaseSouth Africa ezininzi, yindlela endicinga ngayo andithi kwenzeka ngolo hlobo. Yindlela endicinga ngayo nendibona ngayo kukubana azibi namfundiso, azibi namfundiso iimuvi zethu zaseMzantsi Afrika. Uye ubone ubana eyona nto inintsi kuleyo muvi inobutsotsi, inomlalo. Uzibuze ke ngoku ukubana ifundisa ntoni, yintoni eyifundisayo ngoba ubona ubutsotsi obungavumelekanga sinabantwana, nemilalo engavumelekanga, sinabantwana.

Ilungelo waseMzantsi Afrika wokufikelela kwiWi-Fi yasimahla. Kutheni ndisitsho? Hayi wonke umntu unawo amandla okufikelela ekubeni azifakele eyakhe iWi-Fi endlini yakhe okanye emzini wakhe. Ngaloo mazwi ndizama ukuthi urhulumente kufanelekile ukubana asibonelele yonke imizi engenazo iWi-Fi nengathathi entweni, abafakele iWi-Fi yasimahla. Ngoba kule mihla esiphila kuyo abantwana bethu sebefunda ngobuxhakaxhaka, kuba khona laa nto kuthiwa ngolwimi lwasemzini kuthiwa kufuneka i-research ethile, baneprojekthi ethile. Ezo zinto ziye zifune intoni? Ubuxhakaxhaka, zifune ukubana umntwana angene efowunini noba yikhompyutha ajonge. Loo nto ifuna idatha. Enkosi.

Ukuqala kwam ukusebenzisa iWi-Fi yasimahla kwakumnandi, ndandiqala kwale into kuthiwa yiWi-fi, ndandiqhele idatha. Dandilee emntlantshona, eKlerksdorp, ndingene kwenye yeendawo zokutyela ekuthiwa kukwa-KFC. Xa difika apha, hayibo, kubhaliwe eludongeni nantsi iWi-Fi yasimahla. Yho, indlela endandonwabe ngayo! Ndadidawunlowuda zonke izinto endizidingayo, ndijonga, ndijonga nezinto ezenzekayo eMzantsi Afrika ndijonga konke. Yho, ndandonwabe, ndandonwabe kakhulu ukuqala kwam ukudibana neWi-Fi yasimahla! Yingakho ndisithi ingaske urhulumente angasifakela iWi-Fi zasimahla umzi nomzi.

Kungakubi kakhulu, phofu mandithi kubi kakhulu ngoba ndiqhele ukuzichitha iintsuku ngaphandle kwe-smartphone sam. Ndake ndizichitha, kubuhlungu kakhulu ukuchitha usuku ngaphandle kwe-smartphone. Kubuhlungu kuba kuyavakala uba ikhona le nto ingekhoyo apha kuwe. Ungatya, uhluthe, uthini kodwa xa singekho i-smartphone sakho esandleni sakho kuphele usuku, kuyavakala. Kuba ngathi ukuba kuba kubi ingathi uyagula, ingathi uva ubuhlungu, elo xesha awuguli kuphela kushota i-smartphone. Kubi kakhulu ungabi naso i-smartphone xa usiqhelile.

Iiphasiwedi zeWi-Fi, yha, zenza ukhuseleko lube ngcono. Sibayeke ke aba ke benza ubutsotsi ke benze ngeendlela zabo umntu umbone egqekeza loo setyhurithi naye engena kulooWi-Fi kodwa engenasetyhurithi. Sibayeke abo sibabeke ecaleni. Ngokombono wam, ndicinga ukuba iiphasiwedi zeWi-fi zenza ukhuseleko olukhulu kwaye kubalulekile ukubana sihlale sinazo sonke, angathi umntu ehamba kwamakhelwane abanelungelo lokungena kwiWi-Fi yakho ekubeni engahlali apha kwakho. Ha-a, masizikhuseleni iiWi-Fi, masizifake iiphasiwedi. Sikhusela imizi yethu ngolo hlobo namakhaya ethu, masifake iiphasiwedi sincedisane noomakhulu bethu, sibafakele iiphasiwedi. Lukhuseleko olukhulu olo.